Ngokuba akazohleli nje uyedwa esoloko ucingana neengxaki zakhe. Kukho abantu apho ke ngoku azawuba qhela abe nomntu amqhele kakhulu ade abe kanti uyakwazi ukuphela le imhluphayo kuye.

ukuba sibe sesona sithandwayo kukuba siyadibanisa ukuba noba omnye usapota enye itim okwa kuqhulana kuye kuhlekise. Kuphinde kudibane kube , ibe sesona ngowona mdlalo udlalwa unyaka awunabusika apho kuthiwa, hayi kusebusika ngoku, kudlalwa okoko kunyaka.

Ndingathi makathenge u-Mario Brothers ukuba uMario Brothers ngumdlalo wokuqala wevidiyo endawuthengelwa ngutata wam, ngoku iyawundibangela ndikhumbule ngokukhula kwam.

Ndithi hayi, kuba kaloku kulula ii-influencers zikhawuleze zijike iingqondo zethu. Sisapote umntu, umntu akhawulezise athukane nabantu.

Ndingahamba zonke izikolo ndihambe ndikhangelana nabantwana abagqwesileyo kwezemidlalo, apho ndizawukhangela indlela yokuqeqesha umntana kule nto akwaziyo uyidlala.

Ukuba ujongile, abantu abaninzi abadlalela iSpringboks ngabantu abafike phuma kwamakhaya apho ajongelwe phantsi. Ngoku kumnandi xa ubona umntu osuka kweyona ndawo yakhe yahlupheka ephumelela kangaka. Loo nto ivele ivise, ibonise nolutsha ukuba nantoni na ingenzeka xa kanti ingqondo yakho uzimisele kuyo.

Kukho izinto ezifana nooTalk Tag. Xa uthe wakuTalk Tag lukhona zikhona izinto oye uzifunde kuba zikhona nam izinto ebendingazazi endiqala uzibona apha uba oh kanti into enjena iyenzeka, kwaye uTalk Tag uyabhatala.

Umdlali esoloko ndiva kuthethwa ngaye nguMessi. UMessi ndijongile uyakwazi, uyakwazi udlala ibhola ekhatywayo. Kwasoloko kuthethwa ngaye enconywa kwaye kwa iqela adlalela lona liqela eliphezulu.

Umdlalo weevidiyo ndiwuthandayo ngulona ubizwa njengeMario Brothers. Isizathu sokuba ndiwuthande lo mdlalo kuba ngumdlalo weevidiyo wokuqala endaqala ngqa uwudlala ndibe ndithengelwa ngumntu obalulekileyo kakhulu kum, utata wam.

UMzantsi Afrika ubambe indebe yehlabathi yombhoxo yowe-nineteen ninety-five, indebe yehlabathi yeqakamba ye-ICC ngo-two thousand and three kunye nendebe yehlabathi yeqakamba ye-ICC ka-two thousand and seven, nendebe yehlabathi yeFIFA ngo-twenty ten.

Yasimanya ngendlela entle kuba kaloku uMzantsi Afrika wazelwa into ye-apartheid kodwa ke ngelaa xesha laka-twenty ten kwakungekho colour, wonke umntu wayedibene kuba sonke sasifuna le ndebe ize kuthi. Abantu abamnyama, abelungu, amaKhaladi, amaNdiya abe edibene kujayivwa kumandi.

Umdlalo wevidiyo uyakwazi ufundisa abantwana ukusombulula iingxaki eziphuculiweyo, ulungelelwaniso lwezandla neliso kunye nezakhono zentlalo. Basenokuthi ibakhuthaze ukucinga ngobuchule, ubuchule bokuyila bade bafundise izifundo ezibalulekileyo zobomi malunga nokomelela novelwano.